Madume ke ne ke lakatsa ho ba le boitsebiso ba ho tseba ka baka la hore ke batla ho kenya nna le molekane wa ka mmoho le bana ba ka ba bararo medical aid-eng. Jwale he ne ke ne batla ho tseba hore tsamaiso ya teng e tsamaya jwang le hore hona medical aid o ke batlang ho kena ka hara ona, e kaba o sebedisana le di-company tse feng le hore ditjeho di tsamaya jwang. Ke kgone ho tseba tsohle..di tsamaye. Ke tsebe ka taba ena ya hao kena medical aid-eng ke kgone ho tshireletsa bona ba lapa laka, ke kgone ho tseba hore tsohle di tsamaya jwang, ke be le tlhakiso ho tsona.

Ditefiso tsa dikarete di tlo tla nyoloha, jwale ke bona haholo hona bohlokwa hore hle nne re itokise ka taba tsa ditjhelete le hona boleng ba tsona ke o ba di kgone ho thusa ka ntho e bitswang credit score e le hore e tla kgona ho hona ho re thusa hore re be le credit e hodimo. E tla re fa monyetla re kgone ho nka seo re batlang ho di nka tse tla kgona ho sebetsa mmoho lelapa la ka, ebile re kgone ho buisana ka taba tsa ditjeho hore dipatalalwa jwang hanyane hanyane. Ke ka hoo ha le hore di a nyoloha jara e tlang. Ke ne ke nahana hore le rona re ke re shebe hore budget ya rona e eme jwang, hore e tlo kgona hore e re thuse re kgone ho patala tsona dikarete tsena.

Tjhelete ya mona Afrika Borwa le ya mose ho mawatle ha e tshwane, mme le ka boholo ba teng le ka matla a yona ha e tshwane. Ke ka ho rona rele banka ena re tla kgona ho o thusa ho nka tjhelete ya hao re kgone ho fa tetla ya hore o kgone ho sebedisa tjhelete ya mose ho mawatle. Ke ka ho hlokomela hore le dikarete kapa tsona di banka tsa mose ho mawatle tse ding tsa tsona ha di tshwane le tse re nang le tsona Afrika Borwa. Ha o le jwalo o se ka fela pelo ntho o tlamehile hore o elellwe fela o tlamehile hore o tsebe hore tjhelete e nngwe le e nngwe o e batlang hore o tlo kgona ho e sebedisa mose ho mawatle le yona ena le ditjeho tseo tlamehile o hlokomele o dule o ntso o tseba hore tjhelete ya ka mose ho mawatle ha ngata e na le matla ho feta ya Afrika Borwa. Jwale ha hole jwalo, o tla tlameile o tsebe hore tsohle tseo kgethang ho di etsa o tsebe di na ditjeho ka hare.

Hona hona ho bonolo haholo motswadi ha o batla ho tlosa tjhelete a akhaontong eno, o ise engwe seo o hlokang ho se se tseba o tla tlameile o tsebe account number ya hao kapa nomoro ya hao ya account o kgone ho e kenya ho APP-ong e leng hore o batla ho romella account ya hao ho yona so tlamehile o se etsa tla tlameile kene ho APP-ong eo ya account eo nang le tjhelete o batlang ho e fitisetsa account eng e nngwe mme o kenye dintlha tsa hao ka botlalo mmoho le yona account number ya hao kapa nomoro ya account e be le yona tsela, e leng hore o tla kgona ho kgetha moo tjhelete e o o batlang ho e romela akhaontong e ngwe ebile ha o le jwalo, o tlo kgona ho romela bobebana.

Dumela Mokgotsi ke ne ke rata ho tsebisa hore ke ne keo romeletse tjhelete ka selefounu jwale ha o le jwalo, ke maswabi haholo ha ele hore nthwena e ke e entseng e thibile tjhelete ya hao ya grant ke kopa maitshwarelo botebong ba pelo ya ka. Ke tshepe hore o tla ntshwarela mokgotsi wa ka ka ho romela tjhelete ena e sitana ke ne ke sa tsebe hore e tloba le bothata bakeng sa hore o fumane tjhelete ya hao ya grant.

Ke motho ya itshebetsang ebile ke na le bona bopaki ke a itshebetsa ke na le ditokomane le dipampiri bo leng bona sesupo se hlalosang hore ke ya itshebetsa mo eleng hore ke na le ditokomane le dipampiri tse bontshang ditjhelete tse kenang, tse leng hore ke di amohela ho wena kgwebo e ke sebetsang ho yona, mme ke na le tsona di-receipt kapa tsona dipampiri tse supang hore hona le tjhelete e bontsha e le bona boitshupiso le boitshepi ho lona hore ke kgone ho atleha. Ke fumane account ena.

Taba ya ho kadima mashonisa a ho kadima tjhelete mashoniseng ha ya nepahala haholo ebile ka ifumana o le ka hara mathata mole hore mashonisa a ka qetella a nkile phahlo ya hao. Ke ka hoo ha hole jwalo ho nepahetse hore o lo bona le mashonisa, o buisane, o bone hore o ka tla jwang ka ditsela tsa hore o mo patale hanyane hanyane hore ebe o kgone ho mo lefa tjhelete ya hae e felletse, hore e le yona tsela, e leng hore o baleha tsela, o baleha tsela, e leng hore o tla baleha mathata a hao ka yona le hore e tla ba ka diqabanyo pakeng tsa hao le mashonisa.

Ke rata ho dumedisa mona bankeng. Kena le tletlebo bakeng sa tjhelete e ne ke batla ho e kadima ke ka ho jwale ke eme le monna mateneng ho thwe ke na le sekoloto. Ka ho sekoloto seo ha ke setsebe ebile ha ke hopole ke nka sekoloto.Ke ka ho ke ne batla ho tseba dintlha ka botlalo hore e ka ba ho etsahalang seo se bakang hore nna ke se ka kgona ho kadima tjhelete bankeng.